Yingoba abantu abadala amathambo, abo akavumi ukuthi bahambe ibanga elide. Futhi banezifo oshukela, o-BP. Uma behamba .

Ngingamazisa ukuthi i-COVID-19 itheleleka kanjani? Mese umase ngimazisa ngale nto ngiqhelelane naye, ngishiye i-space ukuze ngishiye isikhala, ukuze ngingakwazi ukuthola igciwane i-COVID-19.

Yingoba intsha ibuye futhi ithathe isinyathelo, ekugcineni isuke ingazi yingakho kumele ivunyelwe abazali ukuba ilawule inzalo yabo.

Yingoba uma unabelana ngolwazi, uyakwazi ukuthi omunye akubonise ukuthi lolo lwazi onalo lu-right, lufanele yini? Luyilona yini? Olwangempela yini? If ungabelani nalo uzoqhubeka uhlale nolwazi olubhedayo, ulwazi olungekho.

Abahlengikazi babuye basebenzise ezinye izinsiza zokuqala ukuthi umuntu kumele adle imishanguzo emingakanani ngosuku. Baye baluleke abantu, ikakhulukazi, abaqhelelene ney'ndawo ezinezinsiza ukuba badle into enempilo ukuze bengasheshe bagule.

Ukuthi niyavumelana nomngani wakho nibonisane ukuba asiyenze lento, zinomthelela omubi ngoba ekugcineni uyazisola uthi yini ndaba ngibonisane nomngani ngavuma ngayenza le nto ibe ingalunganga.

Yingoba abantu abaningi abanegciwane lesandulela ngculazi bayasaba ukucwaswa, abanye baye bacwaswe bay'thole sebey'bulala. Yingakho kubalulekile ukuthola uhlelo lokweseka bona nezinsiza zabo ngoba ekugcineni bangagcine benza into embi ngempilo yabo.

Ukuthi imbangela zobusha emjondolo ingoba abanikazi babo noma abazali abahlala khona, abanaki izinto ey'ningi. Omunye umthole ukuthi uphuza uphuza uphuzo oludakwayo alayithe ikhandlela noma istofu epheka into thizeni agcine esezumeka mese kudala khona-ke lokho ukuthi, kushe emjondolo, kushe abantu abaningi.

Engabafunela abantu abazobayala ngokukhubazeka kwabo ukuthi ngoba bekhubazekile, hhayi ukuthi abangabona abantu bay'bone nabo abantu bengalulekwa ngempilo yabo, belulekwa nangabantu ukuthi bengabanaki abantu.

Ngiyavumelana mina nalo mbono ukuthi izingane kubalulekile ukuthi zinake abazali bazo, yingoba abanye abazali basuke bathembele ey'nganeni zabo ukuba izona ezizobanakekela zibenzele oluthile abashoda ngakho.

Imfundo ezatholwa ngalokho akahlangene nazo ukuthi uyamunakekela omunye umuntu, kusho ongayena owakini kusho kuzokwenzekani.

Ingoba esikhathini samanje amadoda amaningi asenaka indaba yemali nempumelelo. Amanye, amanye awasazi awasanaki ikuthi aphila kanjani? Nengqondo yawo ihamba kanjani?

Ukuba ahlaze, ahlale esikhathini esiningi ekhuluma nabaphathi bomtholampilo ababuze ukuthi ngabe imithi isalungele yini ukuthi banike iziguli. Noma behlezi bevakashela njalo isibhedlela ngesikhathi sokusebenza noma amaklinikhi ukuze babone ukuthi imithi isakhona futhi iphuma kanjani.

Amanye amakhambi ashiswayo ayasiza ngesikhathi sebhubhane legciwane i-COVID-19. Amanye amakhambi ashiswa isintu iwona asiza abantu ukuthi bengakwazi ukuthola, noma sebesola ukuba isibangenile bayikhiphe ngawo lawo makhambi.

Kunomthelela omubi ngoba iy'ngane noma abafundi bayashesha ukwazi ngakho lokho okusuke befundiswa ngako mese bagcina sebekwenza bese ekugcineni bayayisola.

Engingakusho ukuthi abantu kumele bazivikele uma besebenzisa into enobungozi noma ekugcineni, engabakhiphela umlilo bashe. Kumele bezigade, bazinakekele, uma bekusebenzisa lokho. Nokuthi if besebenzisa i-PPE kuleyo mpahla kumele bagade ukuthi bangangeni emlilweni omngakanani.

Kungamele uhulumeni aqashe noma azamele abantu abadala imoto ezobayisa ikilinikhi ibe nesikhathi sasekuseni nesikhathi santambama ezobabuyisa ukuze bengalweqi usuku lokuya emtholampilo.

Kumele bakhushulelwe noma ingo-one thousand five hundred, yingoba le mali abayiholayo abazenzi izidingo eziningi. Eminye imindeni iphila ngayo le mali le yogogo abayiholayo kumele ikhushulwe one point one thousand five hundred, ukuze bezokwazi ukuzinakekela ngokwanele ngokwazi ukuthola zonke iy'dingo abay'dingayo.

Ey'khona ezimnandi zasemakhaya ukuthi abantu abakhubazekile bahole imali yabo yokukhubazeka ukuze bazokwazi ukuthi bathole iy'dingo ey'ningi bengahamba becela kubantu.

Ama-ejensi amaningi ezinsiza zokulapha maningi asiza abantu ngokukhubazeka noma ngezinkinga zabo. Kumele uhulumeni abakhuphule kube khona amanye esinawo zasemakhaya.

Imfundo yempilo engifakwa ngokuthi abantu noma ey'koleni baqeqeshwe ngosizo lokuqala oluyisisekelo nabafundi esikoleni bayalwe njalo njalo.

Indima edlalwa imitholampilo engomahambanendlwana ukuthi abantu abaningi emphakathini bayakwazi ukuthi bengayi emtholampilo ngqo umtholampilo ongumahambanondlwana ngoba umtholampilo uyagcwala ukuze bathole imishanguzo yabo noma be-check-a ukuthi ba-right yini.

Ukuba abantwana bahambe bayosebenza uma bengahlali nezingane zabo, banikeze konke abadinga abazali ngoba sebebadala sebekhulile nabo. Okuningi abasakwazi ukwenza nanemali abayitholayo ayisalingene ukuba benze iy'dingo abayidingayo, emizini yabo. Kumele iy'ngane zabo zibanakekele sibenzele konke uma ingane ingasebenzi enzelwa yonke into umzali ekhaya.

Ukuba abacishi mlilo bathole iminyango ezobaluleka noma ezokwakha ngamakhono abo ukuze bazoziqhenya ngamakhono abo abawenzayo ukudindisa izimpilo zabantu kumlimi.